Ndinolwazana oluncinci malunga ne-climate change kwaye ndithanda ukubukela umabonakude ukuze ndibone isimo sezulu ukuba sihamba njani ukulungiselela ekufuyeni.

KwaZulu-Natal imvula iye inqabe. Kukhula ibhanana ne-sugar cane nee-mango kunye nama-apile.

Iibhokhwe ziyathanda ukuhamba ziyotya kwindawo ekude. Loo nto xa bezikhangelela ingenza ukuba balahleke.

Kungabanceda, xa umntu engenanto yokutya ahambe aye endle ayokukha izityalo ezityiwayo. Kodwa aqale aqaphele phambi kokuba akhe, ajonge lendawo akha kuyo ukuba ayinabungozi na, umzekelo iinyoka.

Hayi, ingaba lowo ukuba umvuzo wabantu abalimayo ube phantsi kodwa basebenza nzima, basebenza kunetha imvula, basebenza ilanga litshisa kwaye ilanga linobungozi. Kufanele nabo umvuzo wabo uthi xhaxha.

Itswele xa uza kulisebenzisa uye uqale ulijonge ukuba likhulile kakuhle na, ulikhe, ulivase emanzini, ulisuse amagqabi wandule ulinqunqe ulungiselele ukupheka.

Ewe, izityalo zithanda ukuncipha xa kushushu. Loo nto yenziwa lilanga elitshisayo, ziye zitshe zishwabane zibe ncinane.

Ewe, ndingakwazi ukuzivelisela amaqanda. Ndingathenga iinkukhu zamaqanda ndizifuye zizondenzela amaqanda, ndandule ndiwathengise ngexabiso eliphantsi.

Kukuba zibakhuthaze ngezolimo nokubaluleka kokulima ungumntu olibhinqa, bafumane imathiriyeli yokulima yamahala ukuze babe nomdla ekulimeni.

Uhlengahlengiso lomhlaba kukuhlolwa umhlaba ulinganiswe ukuba ungakanani na, ujongwe ukuba ulungile na, umzekelo for ukulima imifuno kwaye eyiphi imifuno enokukhula kulo mhlaba.

Ewe, kungabanceda ukuze bazazi zeziphi izityalo ezityiwayo zasendle nezingatyiwayo ukuze bathi xa besikha izityalo ezityiwayo zasendle bayazi ukuba bakhe eziphi.

Ndingamxelela kubalulekile ukutofa iigusha uba angalahlekelwa yimali. Kungcono kunokuba azitofe kunokuba zife, loo nto iya kumbangela imali yakhe ihambe namanzi. Azitofe ukuze zihlale zisegazini kwaye zisempilweni.

Kungabanceda ukuba bangaphelelwa kukutya, umntu azilimele eyadini yakhe.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika ngama-orenji, i-apile, ibhanana, ipere.

Amazambane xa uwalima kufuneka ube nomgquba, uwalime ufake umgquba, ungagaleli amanzi amaninzi xa unkcenkceshela. Umane uwahlakulela ukuze azokhula kakuhle, abe makhulu abe mahle.

Kukunqongophala kwemisebenzi kwaye umhlaba uyoma ezilalini, amanzi aye anqabe ezitepini neemvula nazo zinqabe. Nokungabikho kweyadi ngamanye amaxesha, ingabi nacingo.

Kukuba urhulumente akhuphe imisebenzi eluntwini, imisebenzi emininzi, enze neeprojekthi abantu bafunde ukwenza ezinye izinto nokuba zezezandla okanye bafunde ngolimo.

Iihagu zam ndiza kuzenzela ihoko yazo yokuhlala, ndimane ndiyicoca. Ndizithengele ukutya kwazo, i-pig growth kunye ne-germ meal nomilimili, ndimane ndizipha ukutya ekuseni nangokuhlwa namanzi ukuze zisele.

Kuba kaloku uninzi lwabantu luthi ukufama akufundelwa, yinto oye uthi uzenzele wena. Yiyo loo nto imirholo yabo isezantsi.

Kunganceda kakhulu kuba abantu bazotsho bakwazi ukulima, kwakhiwe iindawo, kwenziwe imisebenzi, kuqeshwe abantu abangaphangeliyo.

Orenji, ama-apile ibhanana kunye namapere.

Ndiziva ndibuhlungu kakhulu kuba ndiya ndidinwe, ndiphelelwe ngamandla ndingakwazi ukwenza ezinye izinto ekufanele ndizenze ekhayeni, kwaye ndisebenza ebumnyameni.

Ukuba ungumfuyi weenyosi kunabo ubungozi kuba iinyosi ziyaluma, kufuneka ube nezixhobo zokusebenza ngeenyosi uze uthengise ubusi. Kwaye ubusi buyadura, bungakwenzela imali, ishishini lakho liphumele phambili.

Ndingabelana naso nabantu, ingakumbi abantu abangathathi ntweni, ndibanike apho ndihlala khona ukuze nabo batye kuba ukuba ndisigcinile siza kumoshakala siphele silahlwa, sityiwe ziihagu kunye neenkomo.

Ndingabaxelela ngezolimo kwaye ndibacacisele ukuba ikhona imali kwezolimo kuba awuqeshwa mntu, uyaziqesha wena, ulime, uthengise imifuno kunye nezityalo, ishishini lakho libe likhulu ukwazi nokuthengisela iivenkile ezinkulu amakhaphetshu nezipinatshi.

Ikhaphetshu belinokuthi kwisipinatshi, sukani nina kuba nindikhulisa kakubi kwaye nizobangela ndityiwe yimivundla nam kuba imivundla xa ifikile iyanitya, ichaphazele nathi.

Inganomphumela omhle kakhulu kwaye loo nto ingabakhuthaza ukuba basebenze ngokuzimisela kuba befumana umvuzo omhle.

Loo nto indichaphazela kakhulu kuba enyakeni ndiza kuhlala ndingenzi nto ndisokole, kube nzima nokuthenga ukutya kosapho lam. Loo nto ingabangela ukuba ndinqatyelwe nayimali kuba ndisebenza ngexesha elithile enyakeni ube unyaka wona umde.

Ukuba ndinokuzithiya igama ndiyinkomo, bendinokuthi ndinguNdalo-entle kuba inkomo iyindalo entle kwaye isinika inyama.